Ba kopa lekwalo la sekolo, lekwalo la aterese mo o nnang teng, buka itshupo ya gago.

Mokgwa wa sebopego ke gonne konokono e tshwanetse go nna le sebopego se se tshwanetseng mo tirisong ya gago bogolo jwa konokono le boima jwa yone bo tshwanetse go tshwana le boemo jwa tiro le mokgwa wa tirisano.

Di ama kopo ya gago ka tsela e e farologaneng ka gonne go tla tswa fela gore dilo tse di fetileng kgotsa e re ke re dikoloto tsa gago le histori ya gago e e fetileng e tsamaile jang mme o ile wa kgona go duela madi ao kgotsa o santse o se o patale madi ao mme se o se ka tokafatswa ka tsela e e leng gore motho a ka se kgone go tsaya sekoloto se sengwe a na le sekoloto.

Diphoso tse batho ba di dirang ke gore ga ba rate go tsamaya ka pampitshana e e bontshang bopaki jwa letseno la bone le pampitshana e e bontshang gore ba nna fa kae.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana eo ka gonne melawana e mengwe ga e tshwane le ya dibanka tse dingwe, o ka fitlhela gore fa o batla go dira karata ba re o emele dikgwedi di le pedi kgotsa dikgwedi tse tharo pele ga o ka dumelesega gore o tseye madi.

Ke akanya gore batho ba tshwanetse go lebelela dilo tse di latelang gore a na ba tlhoka madi go potlakile kgotsa ba tlhokela karata ya sekoloto go itumedisa ka gonne o ka fitlhela thata jang batho ba batla karata ya sekoloto go itumedisa mme ba lebetse gore ba tshwanetse gore ba nne ba duele madi a a ritseng.

Dilo tse di tseiwang tsia me banka ke dituelo tsa go dirisa sekoloto fa o dirisa madi a a fetang a o nang le one banka e ka go lefisa dituelo tsa kgwebo, dituelo tsa ditshekatsheko melao, ya bankeng le ditumelano tsa account-o ditshwanelo tsa banka, banka e ka se nne e le mo kotsing fa o fetile madi a account o ka gonne e thusitse ka kotlo ya mokgwa wa sekoloto mme gape e ka ikokeletsa go kgaotsana le tshegetso fa o sa kgone go patala sekoloto.

Mefuta e medi ya botlhokwa ya ditirelo tsa overdraft e tse borai e di rekisang ke authorised overdraft le unauthorised draft e leng tekanyetso ya sekoloto e e rulagantsweng pele e e dumeletsweng le banka le overdraft e e dumelanwang e e diragalang fa moreki a feta tekanyetso ya gagwe ntle le tetla pele, nngwe le nngwe e nna le dikarolo tse di farologaneng, ditshenyegelo le maemo.